Umqeqeshi engaligqugquzela iqembu lakhe ngokuthi libuke ezinye izikole ukuthi zona zibambisana kanjani ukuze zibanqobe. Nabo kubagqugquzele ukuthi babambisane ukuze bathole ukuphumelela. Okunye kungaba nemiklomela lapho ezobanika khona umklomela ukuthi uma niphumelele kulo mdlalo, ningathola imklomelo.

Ukutubeka bengakugwema ngokuthi benze izinto ezinakekela umqondo, kanye nomzimba wabo. Njengokuthi uma uzivocavoca awusitholi isikhathi sokucabanga le nto esuke ekuphathe kabi.

Amabhizinisi endawo engazuza kakhulu ngoba izivakashi zizobe zitheleka. Okunye abangakwenza ukuthi babhalise amabhizinisi abo ezinkudleni zokuxhumana, ukuze izivakashi uma zibheka ukuthi ngingalala kuliphi ihhotela, noma ngingadlela kuyiphi indawo, izindawo zabo kuyizona ezizovela.

Umphakathi wakwaBhuqa, ungathuthuka, futhi ungagqugquzela abantu bomphakathi ukuthi bazibandakanye kwezemidlalo ngokuthi kube khona nemincintiswano noma kuqhudelane imiphakathi. Lokhu kuzodala ukuthi bonke abantu balowo mphakathi bazimisele, ngoba befuna kube umphakathi wabo ophumelelayo.

Izikole zingaqinisekisa ukuthi ezinye izingane zingasaleli ngaphandle ngokuthi kube khona eminye imincintiswano abangaba yingxenye yazo. Njengezinkulumo-mpikiswano, inkulumo-mpikiswano ayidingi ukuthi nize nidlale emnyango, kodwa yinto ezinye izingane ezingagqugquzelekile ukuba kwezemidlalo, ezingaba yingxenye yakho.

Abafundi bengalinganisela ngokuthi babe nesikhathi lapho umuntu asibekile. Njengokuthi uma esesikoleni wenza umsebenzi wesikole, uma kuphuma isikole engazibandakanya kwezemidlalo, noma uma ngabe ethole umsebenzi wokwenza ekhaya, uma ngabe efika ekhaya aqhubeke awenze lowo msebenzi, nangempelasonto. Lokhu kungasiza izingane zesikole ukuthi kulinganiseke ukuphasa kwabo esikoleni nokuphumelela kwezemidlalo.

Uma ngingethula umdlalo omusha kungaba umdlalo wokubhukuda. Umdlalo wokubhukuda ubalulekile kakhulu, isikakhulukazi uma ngelinye ilanga ningaya ezindaweni zokungcebeleka lapho kukhona khona amanzi noma ulwandle, umuntu engakwazi ukuthi angcebeleke emanzini ngaphandle ngokukhathazeka ngokugwiliza.

Ezemidlalo zibambe iqhaza elikhulu njengoba, uma intsha ibhekene nezemidlalo, ibhekene nokunakekela imizimba nemiqondo yabo abasitholi isikhathi sokuganga noma sokuzibandakanya nezidakamizwa noma utshwala. Intsha uma ngabe ihlezi imatasa nesikole noma nezemidlalo, lokhu kusiza imiqondo yabo ukuthi ihlale ikhaliphile.

Izikole zingabasekela abafundi abangakwazi ukuthenga izinto zokudlala, ngokuthi uMnyango Wezemfundo unikeze izikole ezisemakhaya noma ezisemalokishini imali yokuthuthukisa abafundi. Nemali yokuthi abafundi bonke bakwazi ukuthola ezokudlala ezemidlalo, ukuze abafundi bonke balingane.

Kungamele isikole nesikole sizigqaje ngamasiko azo nemvelaphi yazo. Lokhu kuzokwenza ukuthi sigqame, sibonakale kula mazwe ukuthi sehlukile ngani sona. Lokhu kuzofundisa namanye amazwe ngaleso sizwe leso noma ngalolo siko lalowo mphakathi.